Yikofu emnyama nencindi yelemoni, zange isebenze.

Ayikho into ejongisayo xa umntu esebenzisa amayeza okanye iipilisi zoxinzelelo lwengqondo. Sisifo esifana nezinye kwaye siyanyangeka okanye siyakwazi ukuba sithomalale xa umntu esebenzisa ezo pilisi azisebenzisayo.

Ukhona umahluko kwindlela abantu abahlala ezilalini nasedolophini abajongana nayo nesifo soxinzelelo lwegazi, oko kukuthi high blood pressure. Abantu basezilalini baye bangakhawulezi ukuya kwiziko lezempilo ngenxa yoba ngamanye amaxesha kunzima ukufikelela kwezo nkonzo ngenxa yokuhlala ezilalini, kunqaba kwezinto zokukhwela. Abanye ke baye bathathe okanye bafumane iingcebiso ezingezizo kwabanye abantu. Kodwa abasezidolophini bona bayakwazi ukuba bafikelele msinya kwikhaya lezempilo bajongane nesifo eso.

Oogqirha badla ngokujonga ezi zinto zilandelayo xa benyanga owasetyhini okhulelweyo. Badla ngokujonga uxinzelelo lwakhe lwezegazi, high blood pressure, kunye ne-diabetic iswekile.

Njengomhlali walapha ezilalini kwiimeko zongxamiseko inqwelo yezigulana xa siyibiza iye ithathe ixesha elide. Loo nto ke ndicinga ukuba ibangelwa kukuba kude kwethu ezidolophini nemeko yezendlela ezimbi ezingalungiswayo ebangela ukuba kube kunzima ukufikelela kwezi lali sikuzo.

Abekho abantu abaqeqeshelwa ukunceda abantu ngempilo yengqondo kwikliniki yendawo endihlala kuyo. Ndicinga ukuba kufanele kube khona abantu abaqeshwayo abawuqeqeshelweyo lo msebenzi ngoba banintsi abantu abasokolayo nabantu abadinga olu ncedo. Kungaqeshwa kuqeqeshwe nolutsha olukhoyo apha kuthi olungasebenziyo ukuze lufumane esi sakhono, ukwazi ukunceda abahlali abaludingayo olu ncedo.

URhulumente angancedisa ngokuba afundise ngakumbi ngokuthintelwa kwesifo sikagawulayo. Kananjalo ahambe kwizikolo ahambe aye nasemisebenzini ukuze kufundiswe ngokubanzi ngokuthintelwa kwesi sifo.

Kanye ngonyaka njengendoda eneminyaka engamashumi amahlanu kuyadingeka ukuba ndiyohlola ukuba akukho zifo zikhoyo na egazini.

Ulwazi ngocwangciso ezikolweni luyakhutshwa kodwa ndicinga ukuba alukhutshwa ngokwaneleyo. Into enokwenziwa kukuba abantwana bafundiswe ukuba eyona cwangciso lubalulekileyo lokuba bazigcine bangazibandakanyi kwezesondo kwaye ukuba bathe bazibandakanya basebenzise ikhondom.

Phambi kokusebenzisa umatshini, phumla imizuzu emihlanu. Iinyawo zakho mazibe phantsi logama umqolo wakho uxhaseke kakuhle esitulweni. Ingalo uyibeke kwindawo emthebelele okufuphi nentliziyo. Bhijela ilaphu le-monitor apha phezulu engalweni entla kwengqiniba. Ukuba kukho into oyinxibileyo uyikhulule. Cofa iqhosha u-start ulinde ukuba umatshini wenze uqwalaselo manani oxinzelelo lwegazi.

Zange ndikhe ndiye kumntu okanye exhweleni elinyanga ngamayeza esiNtu. Isizathu kukuba andikholelwa kumayeza esiNtu kwaye akusetyenziswa mlinganiselo xa kuxutywa amayeza.

Kukuba abantu basetyhini bafumane uncedo olukhawulezayo emapoliseni kwaye nasezibhedlele bafumane uncedo ngokukhawulezileyo. Umntu ofunyaniswe enetyala lokuhlukumeza owasetyhini afumane isigwebo esiqatha.

Lugonyo lwemasisi, measles, ipoliyo, isifo sephepha, TB.

Andinakuyikholelwa loo nto. Ndingacebisa futhi ndimthathe ukuba aye kwiziko ezempilo ayo kuxilongelwa ajongwe nokuba akanayo na isifo esithile, mhlawumbi esingabonakaliyo esisegazini okanye atshekishwe i-HIV.

Lunceda ukugcina ubudoda bucocekile kwaye nezifo zocantsi zingangeni ngokulula.

Ndicinga ukuba ukhona umahluko phakathi konyango lwasesibhedlele nonyango lwesiNtu ngoba unyango lwasesibhedlele uyakwazi ukuba ufakwe koomatshini ujongwe ngokunzulu ukuba isifo eso okanye isigulo eso bungakanani na ubuzaza baso.

Okungathathi ntweni kunegalelo kakhulu kwindlela abaphathwa ngayo abantu kwizibhedlele zikaRhulumente. Kanti ke kwizibhedlele zabucala zabantu abane-medical aid baphathwa kakuhle kakhulu. Indlela abagxagxaniswa ngayo kwizibhedlele zikaRhulumente ayithandeki kwaye ayibukeki.

Into yokujongelwa phantsi komntu onengxaki yempilo ngokwasengqondweni iwazisela ubunzima abantu abangamadoda kuba baye babe neentloni zokuya kwiziko lezempilo ukuyofuna uncedo lonyango.

Ngexesha leCOVID-nineteen ubunzima endajamelana nabo ukunxiba imaski yayikukuba isikhumba sasirhawuzelela. Ndaye ndancedwa kukuthenga ikhrim ekhemesti yokuqaba ukuze kube bhetere.

Ndicinga ngokukuba abantu batsalela lula kwizithembiso ezenziwa ngabantu abangengabo oogqirha kuba ezi ndlela baza nazo zibonakala zilula kwaye zingafuni mali inintsi ngamanye amaxesha kuzo izigulane.

Singabanceda ngokuba sibaphathele okanye sibadibanise nabantu abaphila nesi sifo se-HIV ixesha elide besebenzisa amayeza abo ngokufanelekileyo. Sibabonise kanjalo ukulunga kokuba bazibandakanye ne-support groups.

Lelokusela isuphu yekhaphetshu yonke imihla.